Ke nahana ke ntho ya bohlokwa haholo hore bana ba be ba rupellwe ba tsebe ka di base tsena tsa thibelang peleng haholo hobane bana ba rona hona tjena. Ntho tsena ba di bona TV mona, di-social media ha di etsahala. Ba ithola ba na le bahlankana kapa barwetsana ba kopanang le bona eya ba star ho utlwisisa hore na hore ba seka ba ithola ba le tsietsing ya ho ba ho beleha. Bana ba sa le banyane ba tsebe hore bonyane ba na le mekgwa ya hore ba thibele nako eno. No e seka fihla ba sa le banyane, le hore lona tjena re pila lefatshe le bana ba sa ba ithola ba le tsietsing, ba hlekefetsoa bonyane le ha e thola. Boemong bo jwalo, dipidisi tsa ho thibela pele di tla thusa hore a se ka ithola a le boemong. Bono bao ba le ngwana a sale monyane.

Ke ya nahana e tlameha hore e se ka fella kgweding eno fela, e tlameha e be ntho ya nako yohle. Moo bontate ba itlhokomelang, ba jang hantle dijo tse hahang mmele. Ba nwang meriana e ba tiisang mmeleng hore ba tsebe ho phela hantle hore ba phelele malapa a bona, ba hlokomela bana ba bona le basadi ba bona, e be banna ba hlomphehang nako yohle, e be banna ba nang le seriti bophelong, le ho akaretsa bathong ha e tlameha e be kgwedi le ngwe fela. E tlameha ebe nako yohle ebe batho ba shebana le batho ba hantle lefatsheng la re phelang ho lona.

Kannete banna ba ntse ba hlokomela hore na le matsholo ao ba ba hlokomedisang ka mafu ana. Batho ba bontate ke batho bana ba ijwetsang hore hobane e le motho wa monna ha tlameha mamelle bokulo hobane mosebetsi wa ntate ke hloho ya lelapa, o tlameha hlokomele lelapa so o bona e le tshenyo ya nako hore a tle aye mononong le ha ntse ba tseba hore bateng banna ba tshwanetse ba rutwe haholo hore ba itlhokomele hobane mafu ha se kene. Ha o tsebe hore ha bonolo hore mafu a se a fole. Tshwanetse le bomme le rona re le basadi ba bona re ba hlokomedisa hore motho a ntate o tshwanetse o bone hore o hlokomele hore mafu ana a teng ene. Hona le dipidisi tse ka thibelang hore o be le mafu ana le dijo tse hantle tseo ka di jewang hore o thibele mafu ana.

Taba ke hore na batho ba dizamazama na ha ba le mekoting moo ba mekoting mme o ka melao ha eba ba se mekoting ka molao. Ha ke bone ho le bohlokwa hore mmuso o tsamaye o ba isetse meriana ka mokoting hobane jwale o tlo ba ba jwetsa hore ntho eno e ba etsang e ntse lokile e nepahetse, jwale e tla a atisa horeng. Batho ba ba zamezama ba e ke tsebe ba bangata. Ke nahana nna ha se ntho ya bohlokwa ha eba ba se melaong hore ba isitswe meriana ka mpha, ba jwetswa hore ha le batla meriana, le tswe ka mekoting le ya dingakeng kapa ditleliniking la thola meriana e seng ba isitswe meriana.

Bohlokwa ba ho hlapa matsoho ngwanaka ke ho baleha dikokwanahloko tsena tse kenang mmeleng. Tso tla di thonaka ha o ntso tshwara dintho haholo re na le ntho thweng ke manala matsohong manala a kgona hore a boloke ditshila. Jwale ditshila tseo ha di dutse ma naleng ha o kgona ha o ntso ya o lo ja ditshila tseo o di kenya ka hanong la hao haholo hape la hao ya toilet, toilet e ke ntho e ditshila e kgonang hore e nke ditshila dikokwanahloko haholo. So ho bohlokwa hore matsoho a hao a hlape nako yohle, o balehe dikokwanahloko tse tlao bakela mafu.

Ka tjhebo ya ka ntho eno, ha se nnete ka nnete ngwaneso hobane hoba le bangata bana ba bangata ke taba ya ho hloke ho se hloke boikarabello. Hona tjena re phela lefatsheng le boima le ntho engwe le ngwe le ngwe le turu, di dijo, dikoloi di turu, diaparo dituru. Ka nako tse le rona re le batho ba batsho re na le di-belief tsena tsa rona tsa hore ha ba le bana ba bangata ke ho bontsha o morui. Ha se nnete ha se nnete ke taba ya fela, ho hana ho nka dithibela pelehi hoba le kutlwisiso ya tsona, le hore na di sebetsa jwang le hore di ka thusa jwang hore bana se ka ba teng bana bangata.

Jwala le dithethefatsi ke ntho e mpe haholo, e senyeditseng batho ba bangata maphelo malapeng mona haholo bontate ba iphumanang ba le tlasa mathata malapeng, ba iphumana ba qabana le bo mme ka tlung. Bontate ba na le nthwena ya hore ha qabane le mme ka tlung. Ho bonolo fela ho tswa ka tlung a sa jwaleng a ya ba bokgotsing. Eno ke yona e senyang lelapa hona hona hobane jwale ha hona ntho e buang ka tlung hore e lokiswe, e fele, e se baleha ebe neneng ntate o sa tsamaya a ya jwaleng. Dithethefatsi tsona di sentse maphelo a bana ba rona hona ho hobane dikolong mona se di rekiswa mokgatlo o phahameng haholo. Bana rona ba ithola ha ba se ba le sekolong. Tjhelete e bae fuweng ya pocket money, o lo rekwa dithethefatsi ka nnete. Ke boemo bo bobebe haholo, mo tlamehang hore bo ele hloko haholo.

Ho ima ka phoso ke ntho e tlaba teng, ha fela o no se na thupelo ya hore na thibela pelehi ke ntho tse teng di sebetsa jwang jwale ka boemo ono sena bona nako e tlang e ba le bonnete ba hore thupelo, o ba le yona ya hore na ha o kopana le motho a mme kapa one ntate o se na dithibele pelehi ngwana o tlaba teng. Ha re rutaneng re bontshaneng hore hore re tshwanetse re ithute ho thibela thibela pelehi e sa rerwang.

Ntho e ka e tswang e kgolo e tla thusa ke hore mmuso o rupelle ditleliniki le batho ba nang le ha thahasello. Motseng ba lo ruta batho ba thibela pelehi hore na sebetsa jwang hape ha ba lo ruta batho ba se ka ruta fela ba ye le ka dintho tseno tsa thibela pelehi ba di isa bathong setjhabeng hore ba tsebe ka tsona, ba di sebedise ho be le mokgwa wa hore kgwedi le kgwedi dintho tseno di iswe mono motseng. Batho ba tsebe ho di sebedisa.